Re ka rotloetsa basadi le bašwa go ya sekolong go ithuta ka tsa temothuo go netefatsa tekatekano ya bong, le go oketsa go nna le seabe ga bone mo temothuong.

Re ka dirisa di-tools-o tse di tshwanang le drip irrigation go nosetsa dijalo tsa rona, ebile ga pula ena re ka beeletsa metsi a pula gore re kgone go a dirisa go nosetsa dijalo.

Balemirui ba ka dirisa di-chemical-e tse di tshwanang le di-biocides, di-acidifiers, le manyoro go netefatsa gore dijalo tsa bone di gola sentle.

Go etsa teko mo mmung wa gago go tlhola gore a mmu o o siametse go jala. Se sengwe gape se se ka go thusang ke gore o tshele manyoro mo mmung wa gago. Gape o ka peta mmu wa gago, o tshwanetse go penta mmu ya gago gore o nne loss-o, ebile o kgona go ntsha dilo tse di sa tlhokegeng mo go one jaaka matlapa le matlakala.

Ke nka mmotsa gore go jang go dira kwa polasing ka gonne, go na le batho ba ba ntsi ba ba tseelang go dira kwa dipolaseng kwa tlase.

Tlhapi e e mo tin-ing ke tlhapi e e apeilweng ya tsenyiwa mo tin-ing gore e nne lobaka lo loleele, gore le ga e le gore ga re e dirise ka nako eo re kgona go e dirisa le ka 'tsatsi le lengwe e be e ntse e le e le.

Malome merogo, dieiye, maphutsi le ditamati ke dijalo tse di jalegang bonolo, ebile ga di tlhoke tlhokomelo e ntsi thata. Dijalo tse o ka dijala ka setlha sa selemo, mme merogo yone o kgona go e jala le ka setlha sa mariga.

Ke dikgwetlho tse barui ba dinotshe ba ka nna le tsone ke gore dinotshe tse, di ka nna kotsi mo go bona.

Didirisiwa tsa go nosetsa metsi ka go rothela metsi di dirisa didiriswa tsa go rothela metsi. Ka go rothela metsi kgotsa di dirisa metšhini e e tsenang metsing mo go yona gore e tsenye metsi ka kelotlhoko, le ka tlhamalalo mo tikologong wa medi ya semela sengwe le sengwe.

Dikgobalo go tsenwa ke di bolaya senyi, kgatelelo ya mogote, go tlhoka meriti, le go tlhoka metsi a a lekaneng a go nwa. Ke tsone dikgwetlho tse e leng gore badiri ba dipolase ba kopana le tsona mo ditirong tsa bona.

Emirates, oats, quinoa di na le tlhaka yotlhe ya dithoro, mme ka jalo di paka boleng jo bontsi jwa dikotla go feta dithoro tse di ntlhafaditsweng.

Cabbage, dipepere, di-blackberry, di-raspberry, , garlic, lettuce, le ditamati go mark-a fela di le mmalwa. Balemirui ba ka simolola ka dilo tsa motheo tsa lesedi, temperature, le metsi go netefatsa gore dijalo tsa bone di gola sentle.

Go botlhokwa gore re le borrapolasi re bue ka kgang e, gore re bontshane gore diphologolo tsa rona re ka di tlhokomela jang, ebile re ka netefatsa jang gore di gola sentle.

Tlhokomelo e e lekanyeditsweng ya kalafi ya diphologolo le taolo e e bokoa ya di-parasite di oketsa maitsholo le go fokotsa boitekanelo jwa motlhape. Se ba tshwanetseng go se dira ke go dira tlhokomelo ya kalafi ya diphologolo ka metlha. Go enta, go tlhaola diphologolo tse dintšhwa, le go laola di-parasite go akaretsa le go ntsha diboko.

Bontsi jwa nako disenyi di ka seke be di a kgona go tsena mo polasing gonne go tlabo go nale thekenoloji e leng gore e sireleditse, ebile e dira bonnete gore go na le pabalesego mo polasing.